Ndi vhona zwi songo tea uri vhaaluwa vha shumise masheleni avho a mindende uri vha wane dzilafho ndi vhona zwo fanelaho kana zwa khwiṋe hu uri vhaaluwa vha vhe vhone vhane vha wana dzilafho nga mahala.

Vhaaluwa vha tea u wana tshumelo dzavho dzo fanelaho nahone nga tshifhinga vha tea u unḓiwa vha tea u vha na muthu ane u a vha ṱhogomela not u vha laṱedza u vha thusa kha zwine vha vha kho ṱoḓa u thusiwa khazwo i ngavha mishumo ya nḓuni kana u to vha farisa zwithu hanefha dzi nḓilani.

Ndavhelelo dza uri vhana vha nga sala na mualuwa kana u ṱhogomela mualuwa hune vha wana mualuwa o sala na vhana kana o sala na ṅwana fhedzi hu si na vhathu vhahulwane ndi vhona dzi songo fanela hedzo ndavhelelo.

Ndi ḓivha ṱhogomelo ya u hayela malaria kana u ḓa u fafadzela hu tshi itelwa u thivhelwa one malaria miḓini ya vhadzulapo nga vha mutakalo.

Ndi vhona unga arali muvhundu muṅwe na muṅwe wanga wana madzina a vhenevho vhadzulapo vhane vha ṱoḓa ṱhogomelo heneyo kana vha re na malwadze haneyo a sa fholi ha vha vhone vhane vha dzhia madzina ayo vhaisa kha zwiimiswa zwa mutakalo. Vha dovha hafhu vha vha vhone vhono sala murahu u itela uri havho vhathu vha re na malwadze a sa fholi kha honovho henevha vhadzulapo kana kha heneyo mivhundu vha yo wana dzilafho ḽavho nga tshifhinga tsho teaho.

Masiandaitwa ane anga bvelela kha mulwadze musi a tshi khou fhiriselwa kha vhuṅwe vhuongelo ndi nga uri zwi nga itea a si swike kha hovhu vhuongelo a tshi kha ḓi vhaliwa kha vha tshilaho kana a ri a tshi swika vhulwadze hawe havho ho no tou ṋaṋa lwa u fhirisisa.

Ndi vhona zwo tea uri muvhuso u rwele ṱari uri huvhe na dzilafho ḽo khetheaho zwibadela u itela uri vhathu vhane vha ḓi wana vha tshi khou tambudzwa nga mbeu vha thusiwe zwo leluwa ngauri vhaṅwe vha ya shavha na u tou ya zwibadela vha tshi kho shavha hone uri a vha nga wani thuso nga nḓila yo teaho kana nga nḓila ya u leluwa.

U ṱoliwa nga muongi ndi maṅwe a maitele ane vhashumisi vha dzilafho ḽa HIV and aids vha a sumbedza musi vha tshi ḓa u dzhia dzilafho ḽavho u humbudziwa uri vha tea u dzhia mishonga yavho kana dzilafho ḽavho tshifhinga tshoṱhe nahone nga maitele e vha ṋekedzwa one.

Miduba ine ya folwa ndi vhona i songo fanela nga uri ndi zwone zwine zwa ita uri miṅwe hani yeyo ya miduba yo tou ralo hu na vhaṅwe vhalwadze vhane vha ri sia vha tshi kha ḓivha vho lindela dzilafho. Zwine ndi vhona zwa uri ho vha ho fanela vha tshiri vha tshi swika zwibadela zwenezwi zwa nnyi na nnyi vha tshi ṅwalisa dzina miduba ya vheiwa i tshi khou tevhedzwa tshiimo tshine mulwadze a vha khatsho.

Ee hu na phambano khulwane kha kufarele kwa vhalwadze kha maongelo a muvhuso na a phuraivethe kha a muvhuso hu na u sa vha na ndavha zwifhinga zwinzhi, u sema vhalwadze vha tshi khou ṱoḓa thuso zwi songo tea hu uri nga hangeini kha private mulwadze u to fariwa nga nḓila ya vhuṱhongwa nahone vhaongi vha hone vha ya ḓifha tshifhinga tsha u ṱhogomela vhalwadze na u ṱoḓa u ḓivha uri ndi mini tshine vha nga ita uri mulwadze a ḓipfe a khwiṋe kana o farea zwavhuḓi sibadela tshenetsho.

U ya nga tshenzhemo yanga na zwe nda ṱangana nazwo nṋe ndi vhona tshumelo ya ambuḽentse i ya vhuḓi nga uri vhashumi vha kha ambuḽentse vha shuma sa tshone tshitopo tsha u thoma tsha dzilafho mulwadze a sathu swika sibadela vha ita uri u pfhe wo wo dzudzanyea nahone u si na nyofho kha zwo u lindelaho phanḓa.

Khaedu khulwane dzine dza sedzana na tshumelo dza shishi dzi nga vha dza uri vha balelwe u swikelela hune vhane vha khou ṱoḓa thuso vha vha hone nga uri nga zwiṅwe zwifhinga u wana uri dzi nḓila dzo vhaisala ho valea kana ho ḓala maḓi. Zwine nda vhona vha tshi nga ḓi lugisela zwone khwiṋe ndi zwa uri vha dzule vha na mabufho ane nao o lindela u thusa kha fhethu hu no nga sa hanefho hune vha ḓo balelwa u vha swikelela nga uri ha vha hu uri bada dzo kwashekana kana dzo valea kana ho ḓala maḓi.

Khaedu dzine vhadzulapo vha ṱangana nadzo zwi tshi ḓa kha tshumelo ya shishi kha vhupo vhune nda dzula khaho ndi ya uri nga zwiṅwe zwifhinga vha tshi founa dzi founu a dzi fariwi nga zwiṅwe zwifhinga vha ya vhudziwa upfi ahuna ambuḽentse dzo fhela dza u ḓo vha thusa futhi musi vha a ambuḽentse vho founeliwa vha dzhia tshifhinga tshilapfu vha sathu swika hune vha kho ṱoḓiwa hone kha tshumelo heyo ya shishi.

Zwivhangi zwihulu zwa mililo zwine nda zwi ḓivha tsha u thoma ndi nga amba nga ha muḓagasi u songo ṱumanyisiwaho nga nḓila yo teaho kana vhathu vho tswa muḓagasi nga nḓila i songo teaho zwiṅwe futhi ndi mashumisele a si a vhuḓi a u shumisa xasi ḽine ḽi a swika hune ḽia thuthuba ndi zwiṅwe zwa zwivhangi zwine nda zwi ḓivha.

Khombo ine ya nga wela havho vhathu arali hovha na u sa shumiswa ha zwivhaswa nga nḓila yone ndi ya uri musi muḓi muthihi kana mukhukhu muthihi u tshi swa u ṱumanyisa miṅwe miḓi minzhi minzhi kana miṅwe mikhukhu minzhi minzhi na thuso ṱhanzi ya shishi uri vha i wane zwi a konḓa uri vha swikelelwe khavho nga mashumisele haneo a si a vhuḓi a zwi vhaswa.

Ndi nga ṱoḓana na ṋambara dza luṱingo dza muhulwane wa tshiṱitshi tsha hune nda dzula hone uri ndi kone u vhiga hoyo mulandu kana hetsho tshiwo tshi shushaho uri mapholisa vha kone u ḓa u ita mushumo wavho.

Zwiṅwe zwa zwivhangi zwa dzikhombo ngomu badani khulwane ndi zwa u sa ṱoḓa u shumisa bada nga u sia nga u sielisana na vhaṅwe zwiṅwe zwi a vhangiwa nga luvhilo lwo kalulaho dzi badani dzenedzo.

U vhudza muṅwe muthu kha hune wa kho ya hone u lavhelesa mutsho wa ḓuvha lenelo u fara zwishumiswa zwo teaho kha u gonya thavha zwi nonga mapfura a u ḓola mulomo na a u tsireledza kha mufhiso wo kalulaho kha lukanda zwithu zwi no nga maḓi dzimbandedzhi u ambara zwiambaro zwo fanelaho kha u gonya thavha u fara mapa wa hune wa ḓo vha u kho tshimbila hone musi u tshi kho gonya heyo ṱhavha.

A thi a thu ḓi wana ndi na dzangalelo ḽa u shuma kha vhuphulusa vhathu musi vhe kha khombo dza mililo ngauri mulilo ndi tshiṅwe tsha tshithu tshine ndi ya tshi shavha a thi sendeli tsini natsho kana thi tambeli tsini natsho.

Khaedu dzine muthu anga tangana nadzo ndi u founela ṱhingo dzi sa dzheni ngauri hune wa khou founela hone hafho kha u phulusa vhathu ha thuso ya shishi ho hu na founu nnzhi dzi no khou founela kana wa ḓiwana u tshi khou sokou laṱelwa kha muthu ubva kha muṅwe u tshi isiwa kha muṅwe hu tshipfi ndi ene ane anga u thusa u sa wani thuso kana u sa ḓi wane u tshi khou isiwa kha fhethu ho teaho hune wanga thusalea hone.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi kha vhupo ho kwameaho nga miḓalo zwe zwa bvelela ndi zwa uri ho vha hu na maḓi manzhi ane ori kundisela na vhana vha tshikolo uri vha ye zwikoloni zwikolo zwa valiwa for tshifhinga tshenetsho tsho tiwaho vhaṅwe miṅwe miṱa ya xelelwa nga dzi nnḓu dzavho vha sala vha si tshena ho dzula vha ṱoḓeliwa madzulo dzi kerekeni na kha zwifhaṱo zwa muvhuso.

Ee thuso ine muvhuso wa i ṋekedza nṋe ndi vhona yo tea ngauri zwithu zwa miḓalo a si zwine muthu a vha o zwi puḽanela a si zwine muthu a nga zwi inishuarela zwone a tshi itela u ḓi dzudzanyela ḽa matshelo ndi zwithu zwa mupo zwine a huna na muthu na muthihi ane u vha o ḓi dzudzanyela uri kha ḽa matshelo hu nga itea zwithu zwo raloho.

Zwine nda vhona uri muvhuso u nga zwi ita u tshi itela uri hu vhe na tshanduko kha tshiimo tsha zwi tshimbilelanaho na na zwa u dzhena ha tshumelo ya shishi ndi zwa uri dzikiḽiniki dza mahayani kha hu wanale hu na ambuḽentsi kana hu na tshishumiswa kana tshiendedzi tshine tshi a thusa kha hedzinoni tshumelo dza shishi ngauri zwiendedzi zwinzhi zwo no shuma kha tshumelo ya shishi zwivha zwi tshi khou ḓa zwi tshi khou bva zwibadela zwihulwane.

Pfumbudzo ya zwa vhuteamiṱa i ndeme kha zwikolo zwa nṱha zwi tshi khou lavhelesa na miṅwaha ya vhana a i ndeme kha zwikolo zwoṱhe hune vha ḓo wana zwi tshi kho gudiswa vhana vhaṱuku vha fhedzisela vha khou ḓi dzhenisa kha zwi songo teaho tshifhinga tshisa thu swika zwino kha vha zwikolo zwa mirole ya nṱha ndi vhona zwi zwa ndeme kha u vha dzudzanyela uri vha ḓivhe uri vha ḓi farisa hani vha ḓi ṱhogomelisa hani.

Phambano dzi hone kha nḓila dza tshirema na dza tshizwino dzine dza shumiswa kha vhuteamiṱa dza tshirema ho vha hu sina u ḓitsireledza kha malwadze zwo vha zwi tshivha zwi kho itelwa u ḓitsireledza kha u ḓi hwala u tshi kha ḓivha muṱuku mara zwa zwino zwa tshikhuwa kana zwa tshizwino zwi na u ḓi tsireledza kha malwadze zwi na u ḓi tsireledza na kha u sa wana vhana tshifhinga tshi songo tea kana u tshi kha ḓi vha muṱuku.

Zwithu zwihulwane zwine zwa vha na mannḓa ha sisiṱeme ya ṱhogomelo ya mutakalo wa tshi tshavha Afrika Tshipembe ndi u sa vha na nḓala havha ha vhaongi, na u sa ṱhogomela vhalwadze na u sa dzhiela nzhele mushumo wavho.

Madalo anga a u fhedzisela kiḽiniki ya tshi tshavha vhuponi ha hashu ndi a uri ho vha na u sa farea zwavhuḓi ndo swika ra wana muṅwe nese a bizi na founu yawe hu uri ndo ḓisa mulwadze wa shishi a sa kho mu dzhiela nzhele a tshi kho ḓi ita zwo ḓi tambela zwe a vha a khou tamba zwone nga founu yawe u sumbedza uri a vha na ndavha na matshilo a vhathu.

Ndi ngauri vhathu vhanzhi a vha koni u swikelela zwi imiswa zwa phuraivethe ngauri zwi imiswa zwa phuraivethe zwi a ḓura nga maanḓesa zwa ita uri vhathu vhanzhi vha sale vha tshi kho ḓi tika nga ṱhogomelo ya mutakalo ya tshi tshavha.

Ndi vhona uri u vha na vhulanguli vhune vhu na vhuḓifhinduleli, vhulanguli vhu ne ho ḓi vhudza u ḓa u shumela tshitshavha na u vha na vhaongi vhane vha dzhia mushumo wavho wa wa ndeme nahone vha pfe u tshi to vha mbidzo khavho u ṱhogomela, vhathu ndi vhona zwi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga khwinisa tshumelo ya kiḽiniki dzenedzo.

Muvhuso u nga tikedza nga u ita uri u lavhelese uri kiḽiniki dzoṱhe tshifhinga tshoṱhe dzina mishonga nahone musi vha ongi vha sa ṱhogomeli vhalwadze musi vha tshi repoteliwa zwone vha dzhiele nzhele zwine vha khou ripotelwa zwone vha dzhie vhukando kha vhathu vhenevho vhane a vha kho dzhia mushumo wavho zwa serious, zwine zwa nga ita uri na vhaṅwe vha nga si tsha dovha vha tshimbila nga milenzhe honoyo wa usa ṱhogomela vhalwadze.

U shaya vhashumi dzi kiḽiniki zwi a kwama vhuimo ha tshumelo dza ṱhogomelo ya mutakalo nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri dziṅwe kiḽiniki vha wana hu tshi kho shuma vhathu vha vhili kana vhararu mara ngeno kiḽiniki yo ḓala zwine zwi sia zwi tshi vho ita uri havho vha no kho shuma vha pfhe vha si tsha takalela u shuma nahone vho no neta nga dzi awara nnzhi dzine vha vha vha khou shuma, zwavho vha kombetshedza uri vhaḓi wane vha tshi kho dzhia na zwifhinga zwa u awela zwo kalulesaho vha tshi khou itela hone uri vha kone u dzhia muya ngauri ndi kale vha mushumoni.

Ee ndono vhuya nda tshenzhela u lenga tshifhinga tshilapfu kiḽiniki nga ṅwambo wonoyo wa uri ho vha hu na vha ongi vha sigathi zwine zwa ita uri na ḽaini i sa tshimbile nga uri hu kho shuma vhathu vha songo linganaho u ṱhogomela tshi tshavha tsho ḓadzaho kiḽiniki.

Kiḽiniki kha dzi yo vha dzo tsireledzeaho na zwifhinga zwoṱhe, dzi dovhe hafhu dzi vhe na mishonga futhi dzi vhe na vha ongi vho teaho uri na vhaṅwe vha re nnḓa vha kone u takalela u shuma kha kiḽiniki heneyo na vhulanguli vhure na vhuḓifhinduleli, vhulanguli ho khwaṱhaho zwi a kunga vhaṅwe vhathu kana vhaṅwe vha ongi uri vha ḓe uri vha dzhenelele vha ḓi wane vha tshipiḓa tsha kiḽiniki dzenedzo.

Zwi nga thusa ngauri hu vha hu si tshena vhathu vhanzhi vhane a vho ngo gudela zwine vha khou ṱoḓeliwa zwone, zwine zwa amba uri musi zwi khala zwi tshi bva huvha ho novha na vhathu vhanzhi vho dzulaho vho lindela vho lugela.

U neta ha vha shumi zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi ngauri musi muthu o neta na ngelekanyo yawe i vha i si tsha to shuma zwavhuḓi, hu ya vha na u gidimedza tshifhio zwinga zwine zwa ḓisa na vhu khakhi musi zwi tshi ḓa kha ndondolo ya vhalwadze, mishonga ine vha tea u fhiwa yone vha nga wana hu tshi vha na u ṱanganyisa mishonga hune mulwadze a vhofhiwa mushonga une wa wo tea u si wawe ngauri mu ongi ono neta na muhumbulo wawe a u tsha to shuma zwavhuḓi.

Dzi kiḽiniki dza tshi tshavha dzi anzela u ḓala nga vhalwadze ngauri vhathu vhanzhi tshi tshavha tsha vho riṋe tsho fhelela kha u to uri vha shumisa hedzo dzi tshumelo dza kiliniki dza tshitshavha ngauri vha sa koni u swikelela dzi kiḽiniki kana mu zwi imiswa zwa phuraivete nga uri zwone zwi a ḓura. Zwine zwa sia vhathu vhashu vhanzhi vha tshi to fhelela kha u to ima kha u tshumelo dzenedzi dza kiḽiniki dza tshi tshavha zwine zwa sia kiḽiniki dzedzo hu tshi vha na u ḓalesa ngauri na vhathu vho ḓala vha wana hu uri futhi a huna na vha shumeli vhanzhi kiḽiniki henefho.

Khaedu dzine vhaongi na ma dokotela vha ṱangana nadzo musi vha tshi kho alafha vha lwadze vhane vha fhira vhane vha tea u vha alafha nga ḓuvha, hu vha na maneto ngauri a hu vhi na tshifhinga tshilapfu tsha u awela ngauri na ḽaini dzi vha dzo ḓalesa, zwine zwa amba uri zwi vha ḓisela na khaedu dzo u vha na vha lwadze vhane vha khou vha gungulela zwine zwi vha ḓisela mutsiko. Futhi ha vha na uri a hu na tshifhinga tsha uri muthu u a kona vho u tou u to ri a awele zwo teaho, zwine zwi ḓisa na vhu khakhi nga khavho ngauri vhavha vha kho shuma vhanga fhasi ha mutsiko vha tshi khou itela u phusha dzi ḽaini dzenedzo uri vha fhedze nga tshifhinga.

U buka vha lwadze zwi nga thusa u langa muhwalo wa vha lwadze nga nḓila ya uri musi mulwadze a no kho lwala zwisi zwa shishi ha suku vuwa a bubela kiḽiniki a vha o dzula ḽainini u swika nga tshenetsho tshikhathi tshine a ḓo vha tshi kho yo u ṱhogomeliwa ngatsho, zwine zwa amba uri musi mulwadze o buka u takuwa a ya kiḽiniki nga tshenetsho tshifhinga tshine o bukelwa tshone zwine zwi fhungudza muhwalo kha mulwadze wonoyo nga nnḓa ha vha lwadze vhane ndi vha ndi vha u ḓisiwa vha kha tshiimo tsha shishi.

Ee ndo no vhuya nda bva kiḽiniki ndi songo thusiwa nga nṱhani ha mitevhe milapfu ngauri ndo ḓiwana ndo ya kiḽiniki u bva nga tshifhinga tsha awara ya vhuṱahe ya vhuya ya tsha ya iri ya vhuraru ndi sathu thusiwa ndi kha ḓi vha ndo dzula banngani nahone vha tshi vho vhidzelela uri mitevhe yeneyo vha tsini no i tumbula ngauri tshifhinga tshavho tsho tshaisa tsho no vha tsini, nda ḓi wana ndi tshi lavhelesa he nda vha ndo ima hone nda zwivhona uri i nga swiki kha nṋe ndi ḓo ṱumuliwa tshifhinga tshi songo swika nda kombetshedza uri ndi to takuwa ndi ṱuwe ndi songo thusiwa.

Dziṅwe nḓila dzine dza nga thusa u fhungudza muhwalo wo kalulaho wa vhalwadze dzi kiḽiniki, ndi wa uri dzi kiḽiniki kha dzi vhe na sisiṱeme ya uri musi vhalwadze vha tshi ḓa vha ṅwalise vha tshi to dzhena vha ḓivhe vhaongi vha dzule vha tshi kho ḓivha uri hoyu oḓela zwa uri na zwa uri hu vhe na mitevhe yo yaho nga u fhambana zwi tshi kho tshimbilelana na zwa uri vhalwadze vho dalela zwifhio ngauri hu na vhaṅwe vhathu vha songo ṱoḓaho u to vhona mu ongi lwo fhelelaho kana vha songo to ḓaho u vhona dokotela vho to ḓa kana u to phakha mishonga yavho, kana vho ṱoḓa u to ṱhavhiwa, kana vho ṱoḓa u tshekhiwa mutsiko wa malofha, zwithu zwa u raloho zwine vha nga a wana uri muthu u vha o dzula kha mutevhe wonoyo u bva tsha matsheloni o to dzulela fhedzi kana u to ṱhavhis ṅwana. Zwino arali hu na mitevhe ya u nga u fhambana zwi nga fhungudza muhwalo wo kalula wa vhalwadze.

Ndi tshifhinga tsha musi ndo isa ṅwana u ya u ṱhavhiwa, zwine ho vha na u lindela zwi hulwane kiḽiniki ya tshitshavha. Zwo kwama ḓuvha ḽanga nga uri ndo vha ndo ḓi vhudza uri ndi kho to dzhena nda bva nda fhedza nda gidimela mushumoni, mara nga nṱhani ha mitevhe yo vha i hone zwo ita uri heḽo ḓuvha ndi vhe ndo ḽi lozwa ndi si tsha dovha nda wana tshifhinga tsha uri ndi gidimele mushumoni.

U vhea mutsiko kha zwibadela uri vhalwadze vha vhoniwe nga tshifhingaḓe zwi a ita uri hu songo vha na ṱhogomelo ya khwine ngauri vhaongi vhaha vha tshi khou vhilimedzana na tshifhinga uri nga tshifhinga tshikene vha tea u vha vho fhedza mutevhe une wa vha nawo. Ndi vhona uri zwi no ita uri vha ralo vha vha vha khou itela u tou vhona dzi mbalombalo uri dzi khou ima hani nga ḓuvha.

Nṋe ndi vhona zwi songo leluwa uri vhathu vha re na HIV vha ye vha dzhie dzilafho ḽa ARV kiḽiniki ngauri hu kha ḓi vha na u sasaladza vhathu vha re na dwadze heḽinoni ḽa HIV, zwine zwa ita uri vhaṅwe vhathu vho kavhiwaho vha pfhe vha tshi shavha u ya dzi kiḽiniki vha tshi shavha u ambiwa.

Arali kiḽiniki ya fhelelwa nga mushonga wo ḓoweleaho vhathu vha Mankweng vha ḓo anzela u gwalaba vha tshi gwalabelwa u fhela ha mishonga.

U valiwa ha kiḽiniki ya shango ḽiṱuku zwi ita thaidzo ine ya ḓisela vhathu vha henefho ndi ya uri vha ḓo tea uri vha yo wana dzilafho kha muṅwe muvhundu zwine zwa vha zwi tshi khou vha kombetshedza u tshimbila lwendo lulapfhu na u buba vha tshi bubela yone mitevhe.

Arali kiḽiniki ya vhupo ha mahayani a fhelelwa nga mishonga ya ndeme zwine zwa nga itea ndi zwa uri vhathu vha henefho vha ḓo tea uri vha ye u wana dzi dzilafho zwibadela zwihulwane na uri kiḽiniki heneyo i nga kombetshedzea uri i valiwe ngauri i vha i si tshe na mushumo arali i tshi khou fhelelwa nga mishonga ya ndeme.

Tshithu tsha u thoma tshine nda nga tama uri mbekanyamushumo heyo ntswa ya mutakalo i zwi sedze vhuponi ha hashu ndi vhaongi vha si naho ndavha na vhalwadze vhane nga tshifhinga tshine vha vha vha khou tea u vha vha khou vhona vhalwadze vha vha vha vha kha dzi ṱhingothendeleki dzavho.

Tshithu tsha ndeme tshine ya fanela u sedza khatsho ndi vhaongi vha si naho ndavha na vhalwadze, vha sa ṱhogomeliho vhalwadze, vhane vha fhedza tshifhinga tshilapfhu vho ya dzi tieni dzavho kana vho ya kha dzedzo dzi bureiki dzavho na u dzula vha kha dzi ṱhingothendeleki dzavho vha tshi khou lavhelesa idzo dzi vidio dza kha TikTok.

Nyeletshedzo nthihi ine nda nga vha ṋea yone kana ine ndanga ṋea muswa a no u ṱoḓa u ḓivha u dzula u na mutakalo wavhuḓi vhuponi ha hayani, ndi mafhungo a nyonyoloso na u ḽa zwiḽiwa zwi re na pfhushi zwi no nga miroho.

Zwine zwa ita uri muthu a re na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfhu a konḓeliwe u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe ndi ngauri nga zwiṅwe zwifhinga dzi kiḽiniki a dzi na mishonga yeneyo yo teaho u fhiwa mulwadze onoyo a re na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfhu, zwiṅwe zwi no itisa ndi zwa dzi zwa mitevhe yo lapfhesaho musi muthu a tshi khou tea u wana dzilafho ḽawe.

Musi ndi tshi khou puḽana uri khezhuwalithi ya sibadela i tea u shumisa hani tshiṅwe tsha tshithu tshine nda nga tshi katela ndi tsha uri kha i dzule i na madokotela vho linganaho u ṱhogomela hanevho vhathu vho huvhalaho nga hetsho tshifhinga u ḓiwana vhana vhaongi vhane vho takalela kana vha na dzangalelo ḽa u vha hone vhusiku hoṱhe.

Arali hu na tshigwada tsha tshitshavha tshine tsha khou ṱoḓa u thusa u khwinisa tshumelo ya mutakalo zwine vha fanela zwo u ita zwone ndi u ḓivha maga a zwa mutakalo, tsha u tou thoma futhi vha dovha hafhu vha ya u thusedza u ṱhogomela mitevhe hu si vhe na vho no dzhenelela vho ḓa u lenga vha vho ḓiwana vho no vha phanḓa phanḓa kana hu si vhe na zwa uri zwa u dzhenisana nga tshiḓivhano hune vhaongi vha thoma u alafha vhathu vhane ndi vha tsini navho kana vhane vha vha ḓivha.

Arali nda fhiwa tshikhala tsha u ita puḽane ya emergency services ya tshitshavha tsha vhupo ha mahayani zwine nda nga zwi vhea phanḓa ndi u wana hu na luṱingo lwa emergency lu no shuma, lu no dzula hu na muthu wa u aravha luṱingo lonolwo, hu songo vha na luṱingo ṱhingo dzi no ri dzi tshi lila kana dzi si dzhene kana dza vha dzi sa fariwi.

U livhuwa muthu ane a thusa kha zwa mutakalo vhuponi ha mahayani ndi nga vha livhuwa nga u vha itela tshimima tshavhuḓi hanefho vhuongeloni hune na vhaṅwe vhalwadze vha ḓo vha vha kho kona u vha vhona, na vhaṅwe vhaongi ngavho vha ḓo vha vha khou kona u vha vhona. Nda vha rengela tshiphuga tsha u sumbedza uri ndi muthu wa vhuṱhongwa tshitshavhani zwine zwa nga ṱuṱuwedza na vhaṅwe vhaongi uri navho vha shumese.

Nyeletshedzo nthihi ine nda nga i ṋetshedza minister wa mutakalo nga ha tshumelo dza shishi i nga vha ya uri kiḽiniki dza mahayani kha dzi vhe na ambuḽentse u bva kha nthihi u ya kha mbili na ṱhingo dzavho kha dzi vhe dzine dzi a ṱhogomeliwa.

Nyeletshedzo nthihi kha muongi muswa ane a khou thoma u shuma kha kiḽiniki ya shango ndi ya uri kha vhee vhaongi phanḓa.

Tshithu tshithihi tshine nda nga vhudza murangaphanḓa wa mutakalo wa vunḓu nga ha mutakalo wa vhupo ha hashu hu nga vha wa uri ri na vhaṱhannga kana vhatukana vha vhanzhi vhane a vha na mutakalo wavhuḓi ngauri vho no ḓidzhenisa kha mafhungo a zwidzidzivhadzi, vha dzula vho ḓala mavhengeleni hu si tsha iwa zwikoloni.

Musi hu na thaidzo ya shishi nṋe ndi vhona zwa khwine hu u ṱoḓa goloi ya isa muthu sibadela ngauri ambuḽentse tshiṅwe tshifhinga dzi dzhia tshifhinga tshilapfhu dzi saathu swikelela hune dza khou ṱoḓiwa hone, mulwadze u ya vhuya a nga a sa welela musi o lindeliwa heneyo ambuḽentse.

Kiḽiniki nnzhi dzi vha dzi na zwine ra ri tsha u bekapa zwi no nga sa genereitha arali ya fhelelwa nga muḓagasi arali ya fhelelwa nga maḓi muvhuso vha ya ḓisa mathannge a u ḓa u shululela maḓi hanefho kiḽiniki.

Zwine zwa itea ndi zwa uri vha ya mu isa kiḽiniki, kiḽiniki vha a ḓivha uri ndi zwifhio zwine vha tea u ita u tevhedza maga a uri a ṱoḓeliwe emergency i muhwale i mu ise kha hezwo zwibadela zwo fanelaho.

Muthu arali o wana khombo khulwane fhethu hune ha vha kule vhukuma na hune a dzula hone u hwaleliwa kha vhuongelo ha hanefho tsini he ene a wana hone heyo khombo, a zwi na ndavha uri o wana khombo a gai ha tea uri a humiseliwa kana a hwalelwe hune ha vha tsini na hune a dzula hone, arali he a wana hone khombo hu na zwibadela nga hanefho tsini ndi hone hune a isiwa hone.

Insulin i thusa u bvisa swigiri kha malofha i tshi isa kha maswole a muvhili u itela u fha maanḓa.

Ndi vhona zwi songo fanela uri vhalwadze vha ye vha fola miduba mihulu vhuongeloni musi vho lindela dzilafho ngauri hezwi vho ima kha miduba yeneyo tshiṅwe tshifhinga vha ya vhuya vha domba na maṅwe malwadze ane a si one o vha o vha fara, vhaṅwe vha ya vhuya vha tou fhelelwa nga muya kana vha lovha vha tshi kha ḓi vha vho lindela u wana thuso.